Ke kopa ho hlakisa hore ha re kgone ho fana ka karete ya ho reka ka sekoloto. Hobane dintlha tsa hao tsa banka ha di nepahale, haholoholo lebitso la hao le bontshwa ka tsela e fosahetseng. Sena se etsa hore re se ra dumella kopo ya hao hona jwale. Ke eletsa hore o etse diphetolo tse hlokahalang ho banka pele o leka hape.

Ho nyoloha ha ditifiso ho tla etsa hore ho be thata ho sebedisa dikarete. Re tla fokotsa ditshebediso le ho laola ditjhelete tsa rona hantle.

Dumelang ke kopa thuso ka lebaka la hore lebitso la ka ha le nepahale ka dipehelo tsa ka tsa banka. Ke ne ke batla ho bula karete ya ho reka ka sekoloto. Empa ke fumane hore lebitso la ka le lebe. Ke kopa hore le nthuse ho lokisa bothata bona. Ke ka tsela efe eo ke ka kopanang le lona kapa le tla nthusa ka yona?

Ke batla hore tekanyetso ya karete ya ka e eketsehe. Hobane ke hloka tjhelete e ngata bakeng sa ho reka dintho tsa bohlokwa le ho sebetsana le maemo a tshohanyetso. Ha tekanyetso e le nyane, ke a ferekana ebile ha ke kgone ho ikemisetsa hantle. Ka ho eketsa tekanyetso, ke tla ba le tshireletseho le monyetla wa ho tsamaya hantle ka tjhelete ya ka.

Motswalle wa ka ke nahana hore ho bula karete ya sekoloto ke mohopolo o motle haholo haeba o tla e sebedisa ka boikarabelo. Karete ena e ka o thusa ha o tobane le maemo a potlakileng kapa a sa lebellwang. Hape e ka o thusa ho aha botumo bo botle ba mokoloto bo o ka bo sebedisang nakong e tlang. Ha o batla koloto e kgolo kapa o batla ho reka ntlo kapa koloi. Empa o lokela ho hlokomela hore o e lefe ka nako hore o seke wa ba le dikoloto tse ngata.

Dumelang, ke a le dumedisa le buha le Palesa. Ke ne ke ngodisitse ho bula account ya sekoloto dibeke tse pedi tse fitileng, empa ho fihlela kajeno ha ke so fumane karabo kapa tsebiso e tswang ho lona. Ke kopa ho botsa hore na tshebetso e eme hokae le hore ho hlokahala eng ho tswela pele. Ke hlile ke e hloka ka kopo nthuseng. Ke a leboha.

O lokela ho aha nalane ya sekoloto pele a ka fuwa karete. A ka qala ka ho reka ka instalment-e kapa ho bula karete ya sekoloto e nang le deposit-i. Sena se tla mo thusa ho bontsha hore a ka laola mekoloto hantle.

Batho ba kgolang tjhelete e nyane hangata ha ba bonahale ba le kotsing e phahameng bakeng sa banka. Sena ke hobane banka e batla ho netefatsa hore motho o tla kgona ho lefa mokoloto wa hae wa karete ka nako. Ha moputso o le monyane, banka e ka tshaba hore motho a ka sitwa ho lefa.

Mehato ya ho fumana karete ya sekoloto o lokela ho tlatsa foromo ya kopo o be o fana ka ID, bopaki ba address-e le payslip. Banka e tla etsa credit check. Ha o amohetswe, o tla fuwa karete.

Ausi credit score ke palo e bontshang hore na o lefa dikoloto hantle kapa tjhe. Ha e le tlase banka e ka so fe karete. Hobane ba batla ho tseba hore o ka lefa morao. Ho e ntlafatsa o lokela ho lefa dikoloto ka nako le ho se ke wa kolota haholo.